Vuyelo lebyi nga kona ka ku va munhu a teke xikweleti ebangi i ku va a nga ha pfumeleriwi va n'wi pfalela mali kumbe a nga ha pfumeleriwi ku teka swikweleti swin'wanyana ku nga ku nga ri bangi ku ri mavhengeleni manene ma timpahla kumbe u lava ku teka movha hi xikweleti ku nga ku riqingho ra le nyongeni kumbe xin'wana na xin'wanyana lexi u lavaka ku teka hi xikweleti swi ta endla leswaku u pfaleriwa vito ra wena ri thyakisiwa.

Nkarhi lowu hlayisekaka hikuva ndzi tirhisa selulafoni ku va ndzi teka mali ndzi hlayisa nkarhi wa nkoka swinene hikuva masiku lawa u tirhisa selulafoni ya wena ku va u kuma mali ya wena swiendla leswaku u nga dyeriwi nkarhi nakona u hlayisa nkarhi wa ku va u kuma mali ya wena ya mpfuneto hi xihatla.

Ntswalo lowu nga pfumeleriwangiki lowu nga khiyeriwangiki wa cinca hi nkarhi wun'wana na wun'wanyana kambe ntswalo lowu khiyeriwaka a wu cinci.

Swi ku pfuna leswaku u swi tiva leswaku u ta rindzela ku fikela nkarhi wihi ku va u teka ndzindzakhombo wa wena swi na nkoka swinene ku va u hlaya maphepha lawa ya nga tsariwa lawa u faneleke ku wa tiyisisa leswaku hi wona lawa u lavaka wona eka ndzindzakhombo wa wena.

Xifunengeto xa ndzindzakhombo wa movha wa nkarhi wo koma wu pfuna wu pfuna leswaku loko u hlanganile ndzi khombo hi nkarhi wolowo xi ta kota ku ku tirhela xi ku pfuneta eka leswi u swi lavaka ku swi fikelela hi movha wa wena.

Mimpfuno ya mali ya tiselulafoni yi pfuna leswaku vaholi va midende va nga yi va ya fola tilayini etibangini ku kuma mali ya vona tilayini ta kona ku nga tilayini leti nga leha leswaku va kota ku kuma mali swi va pfuna leswaku va va va ti ponisa eka ku fola mintila ya ku leha.

Tindlela leti tolovelekeke to hakela leti kumekaka ka swikweleti swa swichudeni i ku va va ya va ya teka kumbe ku lomba mali kumbe timali ebangini leswaku va hakela tidyondzo ta vona.

Xivangelonkulu xa ku va xibalo xa le bank xi va ehenhla i ku va munhu a tlula ku ka a nga hakeli xibalo hi yoho mhaka loko xibalo xi tlula u nga xi hakeli xa gonya.

Swiphiqo leswi munghana wa mina a ta hlangana xona hikuva a tekile mali ya le bangi leyi nga pfumeriwa ebank leswaku ya n'wi lomba a kha a nga tirhi i ku va a hleketa ngopfu swi n'wi khomisa tingana na ku tshikelela emiehleketweni hikuva mali a nga ta kota ku yi vuyisa hikuva ku hava nchumu lowu a wu endlaka ku kuma mali kumbe ndhawu leyi a kumaku kona mali hi yona mhaka a swi ta n'wi tikela ku tlherisa mali ya bangi nakona swi tlhela swi n'wu tshikelela emiehleketweni ya yena.

Leswi pfunaka eku vekisa ka mali eka ma eka tindhawu ta mabindzu i ku va munhu loyi a vekisa mhaka a vuyeriwa hi ntswalo vubihi bya swona i ku va munhu a vekisa mali ku nga ri na ntwanano hi ku tsala ephepheni.

Ku va ni ndzindzakhombo wa timali swi pfuna leswaku loko ku ri ndzi ri ni rifu emutini yi pfuneta hi tlhelweni ra ku xava swakudya ku pfuna ku lahla ku xava bokisi ra mufi ni swin'wana swo tala leswi swi pfunetaka leswaku nkosi wu famba kahle ndzindzakhombo wu na nkoka swinene mimbuyelo ya ndzindzakhombo yi tele mali leyi ya ndzindzakhombo yi pfuneta leswaku endyangwini loko ko tshuka ku ve na rifu va nga tshuki va pfumarile eka nkwama wa vona wa timali.

Bangi leyi tivekaka leyi ndzi yi tivaka yi lombaka swichudeni mali i bangi ya first national bank nakona ntswalo wa kona wu hakeriwa hi ku olova.

Hi ku twisisa ka mina ndzi twisisa leswaku ku xaviselana ka forex i ku va vanhu va kota ku xaviselana kumbe ku cinca mali yo karhi yi ya ka mali yo karhi ya tiko ro karhi ku va forex yi tirhela munhu i ku va a sungula a twisisa leswaku yi tirha yini nakona ku na dyondzo leyi va yi nyikaka munhu loko a nga se sungula ku endla timhaka ta forex kutani u ta kota ku swi tiva leswaku swi tirha njhani.

Ku va ndzi tirhise bangi ya selufoni ku va ndzi amukela mali ka ndzhaku ndzi kuma yi nga ri kona a swi ta endla leswaku ndzi nga titwi kahle kambe a ndzi ta vhakachela bangi leyi ndzi yi tirhisaka ku lava ku twisisa vuxokoxoko bya leswaku ku endlekele yini hi mali ya mina.

Khombo ra bangi ya inthanete i ku va munhu loko a hlangana na khombo ra ku khomiwa nkuzi kumbe ku hlangana ni swigevenga swi endla leswaku a va na khombo ra ku tekeriwa mali hi ku olova hikuva va ta ku byela kumbe u ta lerisiwa leswaku u fanele ku pfula app ya wena leyi u yi tirhisaka ku banga mali hi yona nakona va ta endla leswaku va vona leswaku u na mali muni va kota ku yi teka.

Swi ni nkoka ku va u tiva mali leyi u nga na yona kumbe u saleke na yona ebangi u ri ekaya hikuva swi ta endla leswaku u nga heti nkarhi wa wena u tsutsumela ebangini u tlhela u heta mali yin'wanyana u khandziya u tsutsumela ebangini u ya vona leswaku u sele ni mali muni kambe mali ya wena loko u yi vona eka riqingho ra wena u ri kaya u kota ku endla hinkwaswo leswi u swi lavaka hi nkarhi wolowo u nga yi veka u yi pfalela kumbe u kota ku xava leswi u swi lavaka kumbe u yi humesa hi nkarhi wolowo.

Ndzindzakhombo wa vutomi i ndlela yin'wani yo vekisa mali mali leyi yi nga ta pfuna leswaku loko u tshuka u humelela hi khombo ku nga khombo ra rifu yi kota ku ku pfuneta kumbe ku ku phalaphala ku va u yi tirhisa ku endla nkosi kumbe ku fambisa nkosi hi yona.

Switokofela ndzi nga hlamusela leswaku i ntlawa wa vanhu lava tlangaka switokofela switokofela ni nga yi hlamusela hi ndlela leyi i ntlawa wa vanhu lava va humesaka mali va yi veka leswaku yi ta va pfuna eka mundzuku loko va tshuka va pfumarile kumbe va horisana ku pfuna van'wanyana va makwerhu leswaku loko va tshuka va va ni kuxoteriwa hi mali va teka eka yona naswona swa pfuna swinene swi endla leswaku vanhu va kota ku hlayisa mali hi vurhon'wana.

Khadi ra debiti na swipachi swa dijitali swo fana ni Apple pay kumbe Google pay i swilo leswi swi tirhisanaka swinene swa koteka leswaku u nga hlanganisa debit khadi ya wena na swipachi swa dijitali swa Apple pay kumbe Google pay hikuva hi swona swi endlaka leswaku swi olovisa swilo loko u fanele ku hakela nchumu wo karhi kumbe minchumu wo karhi hi ku tirhisa inthanete.

Mimpfuno ya khadi ra swikweleti swi pfuna leswaku loko u ri ni swikweleti swa ku tala u kota ku hakela swikweleti swa wena u nga jahanga hi ku pfunetiwa hi khadi leriwana leri hakeriwaka lembe na lembe swi endla leswaku u hlayisa mali ya wena hi vurhon'wana.

Khadi ra debit i khadi leri ri kokaka mali kumbe i khadi ra swikweleti leswi swi kokiwaka n'hweti na n'hweti leswi ngo lo vekiwa leswaku swikweleti leswi swo fanele kumbe swi na nkoka ku va swi kokiwa hikuva u nga hakelanga kambe swo kokiwa kasi khadi ra xikweleti hi rona ri pfunaka leswaku munhu a hakela mali leyi a nga lomba a nga jahanga.

Ku va munhu a joyina switokofela swi nga pfuna hi ndlela leyi munhu loyi a nga na tingana ku endla vanghana loko munhu waloye wa tingana a ti kuma a joyinile switokofela kumbe xitokofela swi nga endla leswaku a kota ku burisana ni vanhu ku hlangana ni vanhu tanihileswi eswitokofeleni vanhu va hlanganaka va hlangana va dya swin'we va tsaka kun'we va burisana hi yo mhaka swi nga endla leswaku a nga ha vi ni tingana kumbe tingana ta yena ti antswa hikuva u ta va a hlanganile ni vanhu va burisana.

Bangi ya le ka cellphone yi vuriwa cellphone banking leyi yi tirhisiwaka hi vanhu lava va kotaka ku tirhisa ti cellphone ku antswa yi pfuna hi muxaka lowu yi endla leswaku munhu a nga rhumela mali hi ku tirhisa cellphone banking a rhumela munhu un'wana a lo tshama a nga yangi a ya fola layeni ebangi.

Mali ya Unemployed Insurance Fund yi pfuna hi ndlela leyi loko munhu a helele hi ntirho ku va a veka vuvekisi bya mali ya endla vuvekisi bya mali wa ha tirha swi na nkoka hikuva loko munhu a helele hi ntirho u ta kota ku tirhisa mali leya xin'wana na xin'wana lexi a xi lavaka yi ta n'wi pfuna leswaku na loko a tlhela a lava ntirho nakambe yi n'wi pfuna ku va a fambafamba a kha a maketa hi yona na swin'wana na swin'wana swidingo leswi a swi lavaka.

Loko ndzi humesa mali ndzi kuma mali yin'wanyana yi kokiwile hikuva ndzi yi vekile a swi endli ni leswaku ndzi titwa kahle kambe ndzi va ndzi swi ehleketeleli kumbe ndzi swi languterile ku va ku kokiwa mali yo karhi kambe loko va koka ntsengo wo tala kumbe ntsengo lowukulu ndzi va ndzi vilela swinene hikuva ndzi endle vuvekisi byo karhi.

Ndzi vona swi olova swinene ku va munhu a sendela munhu un'wanyana tinambara loyi a nga koteki ku teka mali hi khadi ebangini hikuva lava a nga va ta va ya a ya teka mali eka vona va ta n'wi pfuna kumbe va ta lava swo karhi eka yena leswi nga ta kota ku humesa mali leyi a nga ta va a rhumeriwe yona va ta n'wi pfuna hi ndlela yeleyo swi ta olova.

Airtime leyi loko ni yi xava yi heta nkarhi airtime ya netiweke ya Cell C yi endla leswaku loko ni yi xavile yi heta nkarhi hikuva timinetse ta kona ta khomelela a ti hatli ti fambile ni data ya kona a yi tali ku dyeka hi xitalo hi ku hatlisa.

Tibangi ti ni mfanelo wo koka mali yo karhi hikuva loko u veka mali ya wena eka fixed account swi vula leswaku u ta yi teka hi siku ro karhi kambe loko u nga ha yi teki hi rona siku leriya u nga ri vula leswaku u ta yi teka hi rona va fanele ku koka mali yo.

Lava tekelaka siku ro hakela xikweleti va ri nga ri teki ri ri na nchumu kumbe va nga ri tekeli enhlokweni swi ni khombo swinene hi mhaka ku ri loko u endla leswaku u nga fikisi mali kumbe ku hakela mali hi nkarhi kumbe siku leri vuriweke swi endla leswaku va ngetelela ntsengo lowu ku nga ntswalo.

Ku nga kona loko ku hambana loku ku nga kona loko munhu a tirhisa app efoyinini ku va a send mali kumbe ku rhumela mali eka munhu un'wanyana i ku va app yi n'wi chaja mali yo karhi leyi a yi sendaka na leyi va faneleke ku yi teka ebangini kambe loko a tirhisa mobile money swi hambanile hikuva a ku na ntsengo lowu tekiwaka.

Loko a ndzi ri ka xiyimo xa ku fa ni ku hanya ndzi fanele ku ya lomba mali ka machonisi a ndzi nga ta pfumela leswaku ndzi nga lomba mali ka machonisi hikuva machonisi u na ku tlhandlekela ntswalo wo tala swinene swa antswa ndzi kuma munhu loyi ndzi n'wu tshembaka loyi a nga ta kota ku ndzi lomba mali ndzi nga hakeli ntswalo wo fana na lowu nga kona ka machonisi.

Ndyangu lowu nga hakeliku ndzindzakhombo leyi nga ta va pfuna loko loviwile ni nga va tsundzuxa leswaku ndzindzakhombo wu na nkoka swinene hikuva loko vanhu va loveriwile va kota ku teka timali ta vona leti va ti vekiseke eka ndzindzakhombo lowu va va va tsarisile eka wona leswaku wu va pfuneta etimhakeni ta nkosi ni ku lahla mufi.

Leswi va swi endlaka loko u lombile mali eka Capitec, Standard Bank na FNB ku va va ku pimela tin'hweti i ku va va vona leswaku mi twanana mi va na ntwanano wa leswaku u ta hakela loko swi sukusela kwihi mali kumbe u ta sungula ku hakela rini kutani va ku pimela tin'hweti to karhi leswaku u va u hakerile mali ntswalo u yi hakela endzhaku.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a swi tiva leswaku loko a vekile mali endlwini a yi hlayisekanga ku na makhamba lama nga ta ka ma ta n'wi tekela mali hi nkarhi wun'wana na wun'wanyana kumbe emirini wa yena kambe loko munhu a vekile mali ebangini a swi koteki kahle kumbe swa nonoha ku va makhamba ya n'wi tekela mali loko ma nga tivi PIN ya yena ya le bangini.